Intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ayehliswa lokha nakwehlisa intengo yeembaseli, ngombana intengo yamathikithi iphasi khulu nanoma lokha intengo yeembaseli ikhuphuka, intengo yamathikithi akukavamisi bona ikhuphuke.

Lokha nawumtjhayeli wethraga abantu ungabaphephisa ngokobana, ubeke i-board ngemva kwethraga yakho evezako bona umthwalo owuphethe nofana ipahla oyiphethe iyingozi. Umthwalo wakho ukwenzela bona ungawi nofana uwele phezu ukwezinye iinkoloyi, ungawufaka ngaphakathi kwekharavana evalekile bewuphuthele.

Abakhambi ngebhesi indlela ede baphathwa kuhle khulu ngeembhesini, ngombana banande baphumula endleleni begodi iimbhesi zingena ema-garage abantu nabafuna ukuya ngethunjini bayakghona ukuthenga, begodu abantu nabafuna ukuya ngendlini encani nakhona bayaya.

Awa abatjhayeli bamateksi abasitjhayeleli barhamulile.

Iye, iyawavula amathuba womsebenzi, ngombana nabantu abaneemodere bayakwazi bona balayitjhe abantu bazenzele imali ngeemodere zabo.

Abakhambi ngebhesi kufanele balandele umthetho wokobana lokha nabaqeda ukungena ebhesini, bangasilahli i-slip ebasinikeze sona ngebhesini ukwenzela bona lokha abantu abahlola ngemabhesini babafumane banaso, ukutjengisa bona babhadalile begodu bangene ngokomthetho.

Iintengo ze-Uber nofana ze-Bolt ziphezulu khulu kuneentengo zamateksi nofana zebhesi, lokho kubangela kukobana i-Uber ne-Bolt zikubeka lapha uyakhona, amateksi kanye namabhesi kunalapha aphelela khona.

Iintjhijilo ezandise ukuhlangabezana nabaphathi bamabubulo weembhesi. Ziintjhijilo zokobana amabhesi ayamotjheka endleleni, lokho kwenza bona ikhambo libe lide khulu ukudlula isikhathi elibekelwe sona. Abaphathi bamabubulo weembhesi kanengi baba kude nemindeni yabo isikhathi esinengi. Abaphathi bamabubulo bamabhesi bahlezi badiniwe, ngombana bahlezi batjhayela isibanga elide.

Iye, iimbesi zikhamba ngefanelo kizo zonke iindawo ezinabakhweli.

Indima eqakathekileko efanele kudlwala mabubulo weembhesi, kukobana benze isiqinisekiso sokuthi boke abantu abakhamba ngeembhesi nofana iimbhesi zabo zilungele bona zingakhamba endleleni. Nokuthi abantu abakhamba ngeembhesi lapha bahlala khona kuhleleke kuhle begodu ayikho into engakhambi kuhle. Baqinisekise nokuthi intengo nofana iimbaseli zihlale.

Ngombana iimbhesi zithatha indawo ekulu begodi, iimbhesi zigibeza abantu abanengi.

Awa akukafuze bona baqalwe bona bahlala kiziphi iindawo ntanzi.

Ukukhamba ngeembesi ezikhamba ibanga elide kudlala indima eqakatheke khulu emnothweni wenarha, ngombana kukhuphukisa umnotho wenarha.

Kubalimaza khulu, ngombana abakhweli abasebenza ngemakhwitjhini kanengi bavamise ukurhola imadlana ephasi khulu, lokho kuyabalimaza, ngombana bagcina sele basebenzela ukubhadala iimbhesi.

Ngemateksini siphatheka kuhle khulu.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo ziintjhijilo zokobana abaphathi bamarhwebo asakhasako, amarhwebo wabo akathuthuki lokha nofana ngeenkhathi zabakhambi ababuya ngaphandle, ngombana abakhambi ababuya ngaphandle.

Umonakalo otjhiywa mathraga mkhulu, ngombana amathraga kanengi amotjha iinkontiri lokha nangabe iinkontiri azikaqini, begodu amotjha neendlela.

Lokha umuntu nakayokukhwela ibhesi akukafuze bona aphathe imithwalo emikhulu, begodu akukafuze bona aphathe izinto eziyingozi kanye neenlwana.

Iye kufanele bawafune abomazisi.

Iye kuyasebenza lokho, ngombana iimbhesi zithatha indawo ekulu begodu zilayitjha nabantu abanengi.

Bona kukuhle khulu lokho, ngombana lokho kuzokuqinekisekisa bona abakhweli bamateksi baphephile, begodu kuzokwenza bona abosomatekisi nofana abantu abareya

Iye akulungele ukuba sendleleni.

Okungenziwa mphakathi ukuthuthukisa iinkhwelo ama-Bolt, kukobana umphakathi lokha nawufuna ukuya eendaweni ikakhulukazi ezikude ubize ama-Bolt ukuthi awalayitjhe, ngombana ama-Bolt azoba susa lapha bayakhona.

Iingozi ezandise ukuba khona eentimeleni zinengi khulu, kokuthoma abantu bayagadangana abantwana bavamise ukulahleka abanye beba izinto zabanye abanye babo bayalimala begodu abanye bathelelana ngamagulo.

Amatshwayo afakazako bona mbala isitimela ngaphakathi kwaso akunabususo bobuso matshwayo wokuthi kuvulwa amafesdere abantu

Abothitjhere bangafundisa abafundi okuphathelene nokuphepha kwabo ngokobana benze ama-postara eenkolweni ayelelisako bona kufuze benzeni lokha nabalinde iintimela nofana bangeentimeleni begodu baye neentimela babeke amabhordi nofana benze amabhokisi ayelelisa abantu bona batjheje lokha nabaseentimeleni begodu bayelelise abafundi ngobungozi bokungatjheji nawuseentetjhini zeentimela.

Abathengisi abathengisa eendleleni basiza umphakathi ngokobana ubongela imali ngombana izinto abazithengisako ziphasi khulu kunalezi ozifumana eenthabathabeni zeentolo bogodu basiza abaphakathi ngombana lokha nabafuna into msinyazana akukakateleki bona baye eenthabathabeni zeentolo bayokuthenga begodi bonga nemali yokugibela.

Abantu ipetroli bangayonga ngokobana lokha nabaya eendaweni eziseduze bakhambe ngeenyawo bangasebenzisi iimodere begodu bangayonga ngokobana babe neenkoloyi ezitlhoga

Iqhinga elingalandelwa botitjhere ukufundisa abafundi indlela yokonga ipetroli kukobana baphe abafundi umsebenzi wokobana benze iphenyo lokobana ipetroli yongeka njani. Baye lapha kuthengiswa khona amapetroli begodu babuze nabantu abatjhayela iimodere bona ipetroli bayonga njani ngalokho abafundi bazokukhamba bayokufunisisa ilwazi, lokho kuzobasiza bona bakwazi ukufunda indlela yokonga ipetroli.

Iye, ikoloyi iyalungiselwa ngaphambi kokobana iyokuhlolwa nofana iyokungeniswa endleleni. Kokuthoma ikoloyi kufuneka bona ulungise iingcenye ezibalulekile ekufana namabhrigi amavilo kanye ne-engine ukuqinisekisa ukuthi konke nofana woke amaphepha

Umtjhayeli nakungenzeka bona uthola bona ikoloyi yakhe ifele esiporweni sesitimela angenza okulandelako. Kokuthoma kufanele abeke amatshwayo wokuyelelisa abantu mangabe ikoloyi ifile esiporweni kubalulekile ukuthi umtjhayeli noma abanye abasebenzisi beendlela babeke amatshwayo ukuyelelisa ukuze bavikele abanye abantu abasesitimeleni. Kwesibili kumele aqhumane nesizo eliphuthumayo angabethela inomboro yabaphuthumayo nofana inomboro yesitetjhi sesitimela ukuze kubuywe isimo ngokurhaba. Angalinga ukukhambisa ikoloyi uma kungenzeka nofana acele isizo kibantu atjhidelene nabo.

Ngabona ukuze iintimela zigcwale khulu ngeenkhathi zekuseni kukobana abantu abanengi bavukela ekuseni lokha nabaya eenkolweni, emisebenzini kanye nalokha nabayokwenza izinto ezithize nabayokuphetha amabanga wabo lokho ke kwenza bona iintimela zigcwale khulu ngeenkathi zekuseni ngombana bafuna ukufika kusese nesikhathi lapha baya khona.

Kungithinta khulu ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi.

Ngombono wami into enza bona intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ingenziwa kukobana ikhamphani yamabhesi ayikhambelani nekhamphani yentengo yeembaseli. Ngakho-ke ingakho intengo yamathikithi ingehliswa.

Kubalimaza khulu ngombana abasebenzi bemakhwitjhini lokha nakukhutjhulwa intengo yeembhesi kufuze bona bakhuphe khulu nabo esikhwameni kufana nokuthi basebenzela ukuthenga amathikithi.

Ngingathanda bona kulandelwe ikambiso yokobana lokha abaphathi beembhesi nabacabanga ukukhuphula intengo yamathikithi bakhulumisane nabakhweli beembhesi begodu bavumelane ngenani ekuzokukhutjhulwa ngalo.

Kufuze bona kuqalwe bona umuntu okhwela ibhesi mumuntu osebenza umsebenzi onjani begodu ukurholelwa malini.

Iye urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula intengo.

Awa angiboni bona ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi.

Yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngombana vane kubujamo.

Ngibona ingasuthi abantu abadosa emhlweni abacatjangelwa ngombana sebayayikhuphula ngaphandle kokutjheja isimo sabo.

Iye ngiyibona ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho womphakathi engihlala kiwo.

Iye ngibona kumbono omuhle.

Kungasetjenziswa indlela yokobana abogogo nabobamkhulu lokha nabayokukhwela iimbhesi baphathe imazisi yabo etjengisako bona selebakupentjheni nofana bababantu abadala.

Awa akukafuzi bona kuqalwe bona bahlala kiziphi iindawo.

Kungasiza ngokobana umndeni wabo bangawusebenzisa eentweni ebazitlhogako khulu. Ngombana lokha nabakhwela iimbhesi kwenza bona baphungule emrholweni wabo kodwana lokha nabangahliselwa intengo bangakhipha kancani emrholweni wabo.

Kungaba kuhle nabangafumana isaphulelo samaphesente amahlanu entengweni yokukhwela ibhesi.

Iye zibatjheja ngokwaneleko.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

Awa azibafikisi ngesikhathi ngombana iimbhesi azikhambi msinya khulu kuneemodere.

Iye abatjhayeli beembhesi babaphatha kuhle khulu abakhweli babo.

Iye iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini ukuya emadorobheni zisebenza ngefanelo begodu zanele.

Iye kuyasebenza bonyana iimbhesi zibe nomzila wazo zodwa

Iimbhesi kufuze zibe nendlela yazo lapho kukhamba khona zodwa ngombana iimodere lokha nazikhamba neembhesi nofana ngemva kweembhesi zifuna ukudlula iimbhesi endleleni ngombana iimbhesi kwathiwa bona azikhambi msinya njengeemodere lokho kubanga iingozi. Ngakho-ke kufuze iimbhesi zibe nendlela yazo lapho kukhamba khona zodwa.

Iye, emakhaya indlela yeembhesi iyabanemigodi.

Kuqakathekile bona indlela lapha kukhamba khona iimbhesi ifakwe iinkontiri nofana isikontiri ngombana lokha ibhesi nayikhamba endleleni enethuli nofana igerebula kubanemigodigodi endleleni.

Iimbhesi singabekelwa isilinganiso sebelo esimatjhumi asithandathu samakhilomitha qobe nge-iri.

Amagadango engifuna athathelwe umtjhayeli webhesi nofana abatjhayeli beembhesi ngemva kokufika kwesikhathi lapho kukhwelwa khona iimbhesi magadango wokobana bakhambe abakhweli beembhesi bayokubika emakhamphanini weembhesi.